Nna ke tseba morabaraba hakgolo, ke ona o ke ka ka o bapalang le ha o ka thwe ho tlhodisanong ya matjhaba. Re re o bapale ka dikgomo di le leshome le metso e mmedi ho e mong le e mong. O tekwa fatshe ebe jwale jwalo ka lebokoso ebe jwale re qalella ho bapala. Ke papadi e sebedisang kelello haholo, e batlang motho a nahanang a sa tsamaeng feela.

Eya ke ne ke rata sebapadi sa bolo se neng se bitswa Doctor Khumalo sixteen V haholo. Le ngwana ka ilare ha hlaha ha bapala bolo ya ba ke mo bitsa sixteen V, ya ba e le hore le batho bohle ba se ba mo bitsa jwano. Ke ka mokgwa oo ke neng ke mo rata ka teng, ke bile ke na le takatso ya hore ke ka bona ngwanaka a ipabola ka makgabane a kang a hae. A tlala le tlhompho eo a neng a na le yona ho mosebetsi wa hae.

Dipapadi di bohlokwa haholo dikolong, haholo haholo dikolong tse phahameng. Dipapadi di phutha bana dinthong tse mpe. Bana ha ba kene ditakamisong, bana ba tseba bohlokwa ba ho baballa mmele ya bona e phetse hantle. Ha ba ikwetlisa letsatsi le letsatsi maboko a bona a sebetsa hantle ka ho phethahala mme ba ipabola hantle le dithutong tsa bona. Le ha ho se ho ka thwe ngwana ha a ka tswa le hantle dithutong tsa hae. Empa o thole hore o ipabola hantle papading eo ae bapalang, e kgona ho mo ntshetsa pele. Dipapadi di etsa bana ba nang le tlhompho hobane dipapadi di o ruta tlhompho ka nako tsohle.

Dumelang batswadi, ke na le phepetso e kgethehileng ho lona mabapi le ho hlokahala ha dibolo tsa bana. Ha sekolo se bana ha bana dibolo tseo ba ka bapalang ka tsona bakeng sa boikwetliso, mme sena se etsa hore bana ba tswe ba tsamae ba lo ema bo dihukung tsa diterata moo teng ba qetellang ba kene ka hara dintho tse seleng tse kang ho tsuba. Di polayano tsena tseo bana ba seng ba kena mekgatlo e itseng ya di gang, ho bohlokwa re le batswadi hore ha re kopanyeng matsoho. Re ntsheng ka bonyane bohle ka moo re ka kgonang kapa motswadi a nang le hona. A ke a thusane feela a tle a e rekile dibolo tseo. Mme re boneng hore bana bana ba ikwetlisa nako le nako.

Dipapadi tsa di tse kgolo di bapalwa dinaheng tsa mose feela, ha di bapale mona hae Afrika e Borwa. Ke nahana hore ha re ka ra lwantsha botlokotsebe bona bo bonwang kapa bo hlahang hampe matjhabeng. Ra lokisa mabala a rona a dipapadi, re ka kgona hore le rona re tshware di tsena tse kgolo mona hae Afrika Borwa.

Dumela ntate. Ke nna Mpho ho tswa kantorong ya mmuso e shebaneng le tsa dipapadi. Ke lakatsa ho tseba hore na ebe ke diphephetso difeng tseo lona le tobanang le tsona, mona sebakeng seo o le moetapele ho sona. Ekaba ke dipapadi dife tseo leka la di hlokang tseo le bonang bana ba na le thahasello ya tsona kapa le bona batho ba baholo? Mme rona re le mmuso re ka kenya letsoho jwang ho le kgahlametsa kgo seo?